Kungithinta khulu ukutjhuguluka kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi, ngombanyana isimo somnotho siphasi.

Intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ayikghoni ukwehliswa nakwehla iintengo yeembaseli, ngombana intengo yeembaseli ikhuphuka beyehle masinyana.

Ukukhutjhulwa kweentengo yebhesi kubalimaza khulu abakhweli ngeenkhwanyeni abasebenza emakhwitjhini, ngombanyana imali yemakhwitjhini ayikhuphuki.

Intengo yamathikithi wokukhwelwa ibhesi, ayikhuphuke nakukhuphuke imali yemberegweni.

Ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi, mele kuqalwe kuthi abakhweli barhola malini.

Iye, urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi, nazikhuphula iintengo ezibhadelisa abakhweli.

Iye, ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona, basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini.

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa bujamo.

Abantu abadosa emhlweni, abacatjangelwa nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi.

Iye, intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade ikhambisana kuhle nalobujamo bomnotho umphakathi okibo.

Kumbono omuhle ukuthi abantu abarhola ipentjheni, baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi.

Indlela efanele isetjenziswe ukuphungulela abogogo nabomkhulu, intengo yokukhwela ibhesi, kukuthi babe namathikithi wabo eqadi.

Awa, abogogo nabomkhulu abakhwela ibhesi ngaphambi kokuhliselwa intengo yokukhwela ibhesi, akukafuzwa bona baqalwe ntanzi kuthi bahlala kiziphi iindawo.

Abakhweli abarhola umndende kungabasiza ngokuthi bonge imali, nabehliselwa intengo yokukhwela iimbhesi.

Abogogo nabomkhulu kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo, samatjhumi amabili wamaphesenthi entengweni yokukhwela ibhesi.

Iye, iinkhamphani zeembhesi zibatjheja ngokwaneleko abakhweli bazo.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

Iye, iimbhesi zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo abahlala eendaweni zemakhaya.

Iye, abatjhayeli beembhesi babaphatha kuhle abakhweli babo.

Iye, iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini ukuya emadorobheni zisebenza ngefanelo begodi zanele.

Iye, kuyasebenza ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni.

Iimbhesi kufuze zibe nendlela yazo lapho kukhamba zona zodwa, ngombana zikhamba zijama.

Awa, indlela ekhamba iimbhesi ayibi nemigodigodi njengaleya ekhamba amathraga athutha ipahla.

Akukakateleleki bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri, zingakhamba nendleleni enethuli igrabula.

Isilinganiso sebelo ekufanele sibekelwe iimbhesi endleleni ekhamba zona zodwa, amatjhumi asithandathu nge-iri.

Igadango ekufanele lithathelwe umtjhayeli webhesi, efika ngemva kwesikhathi lapho kukhwelwa khona, mele ajanyiswe emsebenzini.

Asiphatheki kuhle nasikhamba ngamateksi.

Abatjhayeli bamateksi abatjhayeli ngebelo elifaneleko endleleni.

Awa, nasikhwele iteksi asiminyani khulu.

Iye, amateksi athutha umphakathi eendaweni zemakhaya nemalokitjhini, akulungele ukuba sendleleni.

Abanye abatjhayeli bamateksi bayarhamula nabatjhayelako.

Ngiyakghabhudlheka nangingeteksini bese idlula amarobodo abovu.

Kungaba kuhle urhulumende nakangakatelela boke abosomateksi, bona babhadele umthelo.

Amabizo wokudlala abatjhayeli bamateksi ababizwa ngawo bomageza epompini.

Akukalungi bona iinteksi zilwisane nezinye iinkhampani zeenthuthi zomphakathi, nazehlisa intengo.

Kungaba kuhle bona amateksi enzelwe umzila wawo wodwa endleleni, khona angazokuliya ezinye iinkoloyi.

Kufanele amapholisa abafune abomazisi, abakhweli beenteksi ezeqela ngale komkhawulo.

Iye, amarenke kufuze abe nomtjhini wokuhlola abatjhayeli bamateksi, bona abarhamuli na ngaphambi kokuthutha abakhweli.

Abatjhayeli bamateksi abalayitjha abakhweli amateksini ngokudluleleko, mele babotjhwe.

Amarenge weSewula Afrika, akakahlwengi.

Iye, kuphephile ukukhwela iteksi emarengeni wemadorobheni weSewula Afrika

Okungenziwa batjhayeli beenkoloyi, ukukhandela ukuthuwelela kwengozi zendlela, ukukhamba ngebelo eliphasi.

Kubathinta khulu abasebenzi beenthuthi zomphakathi, ukoniwa kwemithangalasisekelo yeentimela.

Kuqakatheke khulu bona abantu bakhambe ngeenthuthi ezibizwa ngama-Uber nama-Bolt.

Ubudisi bokukhamba nge-Uber nofana i-Bolt, ukuthi ibiza khulu.

I-Uber nofana i-Bolt iyawavula amathuba womsebenzi, ngombana ungenisa imali ngokuthutha abantu.

Imithetjhwana efanele ukulandelwa mumuntu onerhwebo le-Uber nofana i-Bolt, ukuthi abe ne-PDP namaphepha wokutjhayela.

Ama-Bolt nama -Uber alisizo emphakathini, ngombana atholakala lula.

Imiphakathi nofana iindawo ezitlhagako, zikhandela ukusebenza kweenkhwelo i-Uber ne-Bolt, ngokungabi nemali eyaneleko.

Okuhlukumeza ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini kukuthi, ibhesi ijikajika khulu, ingena iindawo ezinengi.

Okumbi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri ukuthi, ibhesi mele ikhambe kancani neendlela zakhona zibanga ithuli.

Iimbesi nazinomzila wazo zodwa edorobheni, aziphazamisi ezinye iinkoloyi.

Nawuphathekileko ngaphakathi kwebhesi ekhamba ibanga elide, ungambawa umtjhayeli bona ajamele ngeqadi.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi, kukuthi iimbaseli ziyakhuphuka.

Abantu bakhetha iinkoloyi ezizijameleko kuneenkoloyi zomphakathi ngombana iinkoloyi ezizijameleko azijikajiki khulu.

Intengo yeembaseli ithinta amahlelo wokukhamba nokuvakatjha womndeni wami ngokuthi, sekufanele sisebenzise imali enengi.

Abatjhayeli beenkoloyi nakukhuphuka iintengo yeembaseli bangakatjheji, bathinteka ngokuthi basuke bangakayibekeli phambili imalakhona.

Kulungile urhulumende nakalawula intengo yeembaseli ngombana nangahlala angayilawuli, ingakhuphuka ngendlela engakalungi.

Ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani, ezizijameleko kuya ngendawo kuthi inabantu abangangani.

Ukuba nekoloyi kuthinta isabelomali ngokuthi, kufanele uhlale unemali oyibekela eqadi ulinde lokha ikoloyi nayinekinga.

Abantu bangayonga ipetroli ngokuthi, ikoloyi ingayi la kungakafaneli.

Intengo yeembaseli ithinta intengo yokudla nokhunye ngokuthi, mayikhuphuka nazo mele zikhuphuke.

Kulungile ukuthi abafundi baye esikolweni ngeenkoloyi ezizijameleko ngombana zifika ngesikhathi, azigcwali khulu.

Abafundi bafanele bakhuthazwe bona bakhwele iimbasigila esikhundleni sokusebenzisa iinkoloyi ngombana azisebenzisi iimbaseli.

Iinkoloyi ezikhamba ngegezi azisingcono kuneenkoloyi ezikhamba ngepetroli ngombana, ezikhamba ngegezi azikhambi nakunganagezi.

Intengo yepetroli ithinta abatjhayeli bamateksi ngokuthi bagcina bangasenanzunzo.

Angeze kwaba kuhle nakungajanyiswa iinkoloyi ilanga linye kuthiwe azikhambi ngombana abakhweli bazo fanele baye eendaweni ezihlukeneko.

Intengo yepetroli ayikahluki eendaweni zemadorobheni neendaweni zemakhaya.

Intengo ephezulu yepetroli ithinta iindawo zemakhaya ngokuthi, barhola umrholo omncani, abakghoni ukuya emadorobheni, abakghoni nokuthenga ukudla.

Abotitjhere fanele bafundise abafundi kuthi ipetroli ibiza kangangani nokuthi iinkoloyi fanele zikhambe nakunesidingo.

Ubungozi bokusebenzisa ipetroli engasisemthethweni nenganamandla aneleko kukuthi, ingavutha nofana ibulale i-engine.

Intengo yeembaseli ithinta umnyango wezokuvakatjha ngokuthi, abantu abasavakatjhi, iintengo ziyakhuphuka.

Nakungathiwa intengo yepetroli ikhuphuka qobe veke, angeze ngalunga kezomnotho.

Iinkhwelo ezizijameleko emadorobheni zingaphungulwa ukuthi woke umuntu akhambe ngebhesi.

Iye, intengo yepetroli ifanele yehliswe khulu ebantwini abatlhagako ngombana abanayo imali eyaneleko.

Angivumelani naso, intengo yepetroli ayilingane kumuntu woke.

Ubuhle bokuba nekoloyi yakho ukuthi uba neenyawo ezilula, ikusa la ufuna khona. Ubumbi bokuba nekoloyi ekungeyakho ukuthi, idla ngesikhwameni, iimbaseli ziyabiza.

Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi iingithinta khulu njengomkhweli webhesi.

Intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ayehliswa lokha nakwehliswa intengo yeembaseli, ngombana intengo yeembaseli iyehla begodi ibuye ikhuphuke yehle godu.

Ukukhutjhulwa kwentengo yokukhwela iimbhesi ibalimaza khulu, abakhweli bazo abasebenza emakhitjhini ngombana barhola imali encani.

Ikambiso engalandelwa ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi ngeyokuthi. Intengo yamathikithi ikhutjhulwe nangabe nomrholo wabasebenzi ukhuphukile.

Ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi. Kufanele kuqalwe bona abakhweli bazo barhola malini.

Iye urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula intengo ezibhadeliswa abakhweli.

Iye ukwehliswa kwentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi, bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini.

Intengo yokukhwela iimbhesi ikhutjhulwa ngombana haye kubujamo.

Abantu abadosa emhlweni nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi abacatjangelwa. Seyiyakhutjhulwa nje ngaphandle kokutjheja.

Iye intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade, ngiyibona ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho umphakathi okibo.

Iye kumbono omuhle ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi.

Indlela engasetjenziswa ukuphungulela abogogo nabobamkhulu intengo yokukhwela ibhesi. Kukuthi babe namathikithi wabo bodwa eqadi.

Awa abogogo nabomkhulu abakhwela ibhesi ngaphambi kokwehliselwa iintengo yokukhwela ibhesi. Akukafuzi baqalwe bona bahlala kiziphi iindawo ntanzi.

Abakhweli abarhola umndende, ukwehliselwa intengo yokukhwela ibhesi kubasiza ngokuthi bawonge imali.

Abogogo nabomkhulu kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo setjhumi lephesenthi entengweni yokukhwela ibhesi.

Awa iinkhamphani zeembesi azibatjheji ngokwaneleko abakhweli bazo.

Iye iimbesi zikhamba ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli.

Iye iimbhesi zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo abahlala eendaweni zemakhaya.

Iye abatjhayeli bembhesi babaphatha kuhle abakhweli babo.

Iye iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini ukuya emadorobheni zisebenza ngefanelo begodu zanele.

Iye kuyasebenza ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni.

Iimbhesi kufuze zibe nendlela yazo lapho kukhamba khona zodwa ngombana zikhamba zijama.

Indlela ekhamba iimbesi ayibi nemigodigodi njengaleyo ekhamba amathraga athutha ipahla.

Akukakateleleki bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri. Iimbhesi zingakhamba nendleleni enethuli igrabula.

Isilinganiso sebelo ekufanele sibekelwe iimbhesi eendleleni ekhamba zona zodwa amatjhumi asithandathu wama-kilometre nge-iri.

Amagadango efanelwe athathelwe umtjhayeli webhesi ofika ngemva kwesikhathi lapho kukhwelwa khona iimbhesi. Kufanele ajanyiswe emsebenzini.